Ndingamcebisa ukuba makakhuthalele ukuyinkcenkceshela maxesha onke igadi yakhe. Athenge izityalo kwishophu yezityalo kwenzele izokhula kakuhle isipinatshi sakhe, kodwa ke angawulibali nomgquba. Awufake kwenzele isipinatshi sakhe sizokhula sisihle.

Abafuyi beenkomo neegusha ndingabacebisa ndithi mabakhe indawo iigusha apho zinohlala khona xa kunethayo. Basamente phantsi, bafake isamente kwenzele kungazubakho udaka. Okanye bakhangele inxiwa ekungasahlalwa kulo bazifake khona xa kunethayo. Bangakwazi ke nokuba bazame indawo enengca apho xa kunethayo kungazubakho kungazubakho daka.

Ewe, isipinatshi yenye yemifuno endiyithandayo. Isipinatshi simnandi kakhulu xa wenze isuphu yaso wafaka iitapile zakho wasinonga, Wafaka neekherothi zakho wapheka, wenza isishebo wapheka nerayisi, simnandi kakhulu. Kwaye isipinatshi siyamnceda umntu kwizakhamzimba.

Hayi, andinokuncedisa ekuphumezeni izifuno zazo. Kuba xa ndingancedisa ekuphumezeni izicwangciso zazo ndingalamba ngoba xa sixhele inkomo siyixhele kuba sifuna ukuyithengisa ngamanye amaxesha. Siyithengise sizofumana laa mali sikwazi ukondla amakhaya ethu. Kwaye xa sinova ngazo amashishini abantu abanintsi into inye bathengisa inyama. Ikakhulu ke inyama yenkomo yeyona ithandwayo kwaye inexabiso eliphezulu.

Ingxaki endicinga ukuba ujongene nazo kukuba inkomo xa ifuna ukuzenzela izenzela izenzela noba kuphi na, uyowufika kumdaka apha endlini bubulungwe. Kwaye xa ifuna usela isela ngalaa mlomo wayo emanzini aselwa ngumntu wonke, ingaba yenye yeengxaki ajongene nazo leyo. Nokungxolelwa yinkomo ebusuku uthi usalele ingxole okanye noba akukho sebusuku iyangxola ivele ithi, muuu. Kwaye inoba indlu yakhe uyiklina maxesha onke kunye nevumba ke le nkomo, inoba linuke indlu yakhe yonke.

Ngokunokwam ndicinga ukuba into ebangela urhulumente angavuseleli imizimveliso le yavalwayo kukho izinto mhlawumbi ezingalunganga ezabangela ukuba mayivalwe kwasekuqaleni. Kwaye inokuba usazoyikisela ezo zinto ukuba ziphinde zenzeke.

Xa ndinokufuya iihagu ihoko yeehagu zam ndingayenza ngamazinki, ndingayakha ngamazinki. Ndiyenzele ndiyenzele iphahla elincinane kwenzele izokwazi ukuthi xa kunethayo ilale kule ndawo inephahla. Kwaye phantsi ndingafaka isamente kwenzele xa kunethayo iihagu zam zingadadi eludakeni zityibilike zophuke.

Ewe, iminqathe yenye yemifuno endiyithandayo. Xa ndiphekayo isishebo sam ndiyathanda ukusifakela iminqathe ngoba ngokuva kwam kuthiwa iminqathe iye incede ekuklineni amehlo akho abone kakuhle. Kwaye iminqathe imnandi. Ndiyathanda nokuyitya iyodwa ndingayiphekanga, ndingayadibaniselanga nanto. Hlobo le inencasa ngayo imnandi.

Indlela ulimo lwemveliso encinci okanye ukulimela uziphilela kudlala eyona ndima inkulu kakhulu kwabantu abamnyama. Ngoba yehlisa intlupheko kakhulu ngoba uyakwazi ukuzilimela, ulime iziqhamo zakho nemifuno yakho ukuze nikwazi ulala nityile endlini. Ngamanye amaxesha ulime, uhambe uyothengisa ufumane imali. Idlala eyona ndima inkulu kakhulu ebantwini abamnyama, yehlisa intlupheko.

Lo mbono ingaba luncedo olukhulu kakhulu eluntwini kakhulukazi kwabantu abangathathi ndawo abangathathi ntweni abangenamali, ingabanceda kakhulu. Okuqala banganento yokwenza. Okwesibini bangatsho babe nemali. Okwesithathu bangatsho ngale mali bayenzayo bondle iifemeli zabo, amakhaya abo. Ingaluncedo kakhulu.